Ngixolisa kakhulu nogada ngesimo esingivelele. Empeleni ithikithi kanginalo, uhambo lwami bekuhambo olubuhlungu ngendlela eyisimangaliso. Bengingenayo imali yokuthenga ithikithi. Bekumele ngiphuthume esibhedlela ngiyohlola umama wami ogulayo, ngabona kungcono ukuba ngigibele isitimela noma ngingenalo ithikithi. Bengingazi ukuthi kuzofika ngesikhathi esikanje. Ngiyaxolisa kakhulu, iphutha angeke liphinde lenzeke futhi.

Into yokuqala okumele ukuthi yenziwe ngicabanga ukuthi kungakuhle imoto nemoto ibe nekhamera ezobonisa umnyakazo wemoto uma ngabe isebenza, imoto nemoto kumele ibe nekhamera. Okunye umuntu orikhwestayo ofuna ukuhanjiswa endaweni ethile kumele iphrofayili yakhe irejistiwe ku-verify-iwe kube ne-ID, kube ne-address yalowo muntu orikhwestayo, izinto ezikanjalo kwenzele ukuthi mayebanjwa inkunzi kukwazi ukuthi kulandelelwe kutholakale kalula.

Mphathi, ngifisa ukwazi ukuba lo mthetho omusha wokuhlola kwamatekisi ukuba akulungele yini ukuba semgwaqweni ukuthi uhamba kanjani nanokuthi yiziphi izindlela okumele senze ngazo ukuwulandela lo mthetho omusha. Ngifisa ukwazi nanokuthi ikhona yini imali edingakalayo uma uma sekuqalile lolu hlelo.

Yebo, angaba nomthelela omkhulu ngoba ukuthenga imoto kuyabiza. Uma ngabe namanani omshwalense ephezulu, kusho ukuthi ugcina sowukhokha kakhulu okwenza ugcina ungabi usakhona ukuthatha umshwalense wemoto.

Umphakathi ungazibambela wona mathupha ukuqinisekisa ukuthi imigwaqo iyanakekelwa ngendlela. Umphakathi ungaphuma wonke umuzi nomuzi, abanye bethuthe inhlabathi, abanye beze namabhala, abanye beze namafosholo, bezilungisele bona ngokwabo beyibambele bona mathupha benakekele umgwaqo wabo.

Njengoba ngiyabona ukuthi indawo ikhona lapha emuva, kungani ungafuni ngigibele? Or noma ngeyakho le moto? Ungazonginyanyisa mina, imoto akusiyo eyakini. Nami nginelungelo lokugibela kule moto ngoba ngizokhokha.

Endaweni yangakithi ingozi yebhasi yenzakalile ngonyaka odlule. Ibhasi lilimaze abantu abangaphezulu kwamashumi amathathu kwalimala kwashona ababili. Ingozi yebhasi yenziwe ukuthi umshayeli webhasi limphunyukile maqede laginqika. Kuthiwa ubekhathele kakhulu, ubezela abambonile. Kungagwemeka izinkampani zingakwenza ukugwemeka kwezingozi ngokuthi iqashe o-driver, abaqhubi bahambe ngababili ebhasini ukuthi omunye mayezela omunye aqhubeke nokuqhuba.

Indlela engaqinisekisa ukuthi ngiyafika ngazo emsebenzini, ngingasebenzisa uhlelo lwamatekisi ukufinyelela emsebenzini noma ngizame uhlelo lwama-Uber nama-Bolt, noma ngicele kumakhelwane onemoto oya ngasemsebenzini ukuba angigibeze.

Ngikhetha uhlobo olusha i-Quantum ngoba iyashesha ukufikisa la oya khona iyagijima futhi ihlalisana kahle ikakhulukazi njengoba ngiwumuntu onomzimba othe ukuthi xaxa, i-Quantum-i ingilungele kangcono kunesikwele itekisi.